Umculo ebengumamela phambilini ulo wabafana basephesheya lo walabafana ebathukanayo ebangakwazi nokuhlabelela ungicikile angisawufuni, angisawufuni. Manje sengimamela i-Jazz sengithole ukuthula emphefumulweni, enhliziyweni nasemoyeni. Sengimamela uHugh Masikela, ngizimamelele uKenny G, umqulo opholile omnando, o-sweet, umqulo most wala yikhaya hhayi walabantu bokuhamba lomqulo esingawazi ukuthi uthini, bahlala basithuka. Manje ngizimamelela i-Jazz. Sengikhulile nasemqondweni, iy'nqumo engizithathayo kuyasho ukuthi ngimamela i-Jazz. So ngiyayibonga i-Jazz iwushintshile, ishintshile impilo yami. Ngiyawuthanda lo mculo lo.

Uma uthuthukisa uhlelo oludinga ukusekela izilimi eziningi zasendaweni, ungasebenzisa i-AI AI, artificial intelligent ukuze wonke umuntu ezizwe eyamulekilekile ngolwimi lwakhe alukhulumayo. Noma ungasebenzisa lo hlelo lolu ebalusebenzisa kuma-World Union la kuhlangana khona abantu ebaphuma ezindaweni ezahlukahlukene kodwa umuntu ukhuluma ulimu lakhe, kodwa omunye uzwa ngelimi alikhulumayo naye.

Ngicabanga ukuba u-Netflix, Showmax, Amazon Prime, u-Hulu, HBO, DSTV, boma-M-NET. Yizona izinhlobo ezahlukene zama-movie atholakala kubahlinzeki be-TV.

Isikhathi esiphila kiso manje sishintshile, ithekhnoloji isezingeni eliphezulu ngendlela emangalisayo. Lokho kungaba usizo olukhulu. Cabanga nje uma ugula uhleli endlini ungakwazi ukuqhumana nodokotela wakho ngaphandle kokuba ugibele uhambe ibanga elide uye kudokotela. Kodwa nge-telemedicine ungakwazi ukumuqhazela ukuthi yini inkinga yakho, akulaphe akutshele nangokuthi yikuphi ekumele ukwenze ukuze ulapheke akuhlole ngayo i-telemedicine. Loko kungayenza umehluko omkhulu ey'mpilweni zethu nasekunakekeleni kwezempilo.

Kunzima kakhulu uma ungumfundi othembele ku-Wi-Fi ukuba ufunde. Ngoba uma uthembele ku-Wi-Fi kubakhona i-load shedding and kwabakhona i-load shedding ayikho into ongayenza. Awukwazi ukufunda nge-Wi-Fi ngoba i-loadshedding isuke seyikhona, i-Wi-Fi ayikhonekthi. So, if kungukuthi i-Wi-Fi ayikho kumele uqhubeke ufunde ngendlela zamandulo, i-textbook noma ufunde ngamanothi. Kuzathi ma ibuya uqhubeke ufunde, ukhonekthe nge-Wi-Fi uqhubeke ufunda, but uma ihambile i-Wi-Fi kune-load shedding ayikho into ongayenza, akafundeki. Mara, uma uzimisele ngokufunda uyakwazi ukufunda nge-textbook noma ngamanothi uziqhube uziqhube kuthi uma uyimele, uma ibuya futhi uqhubeke ukhonekthe ubese ufunda nge-Wi-Fi.

Makufika eziteshini zomphakathi izihloko namafomethi asebenza kangcono ngokubona kwami nangokucabanga kwami, izimemezelo zomphakathi ngoba isiteshi somphakathi. Uma kumemezelwa ukuthi kune-meeting kuphi, kuyenzakaleni kuphi. Izindaba ezomphakathi, izindaba zomphakathi ziyasiza kakhulu kakhulu kakhulu, ziyasiza ukuthi iy'ndaba zomphakathi ukuthi kuphi kwenzakalani, nakuphi kwenzakalani. Esinye isihloko futhi ongakhuluma ngaso esibalulekile, abantu ebashonile basemphakathini basendaweni ukuthi ubani uyongcwatshwa kuphi, ubani ubani oshonile kule weekend uyongcwatshwa kuphi, kumaphi amathuna, uyophuma ngobani, uyophuma ngobani noma uyofihlwa ngobani isikhathi.

Izinhlelo zokusebenza zemfundo zisekela imfundo kakhulu ngangokuba uma ungathi uyabheka twenty twenty-five, twenty twenty-four, ama-matric aphase kahle wonke kakhulu. So, loko kuyasekela ukuthi izinhlelo zokusebenza zemfundo zisekela ukufunda. Abafundi bayafunda and bayaphumelela and bayaphasa kahle ebabeyenza umatikiletsheni.